Go tsamaya ka maoto go ya kwa tirong go ka nna le dikotsi tse di farologaneng mme go botlhokwa go tsaya dikgato tsa tshireletso go fokotsa diphatsa tse di ka tlhagelang. Batho ba ka kopana le dikotsi fa ba kgabaganya ditsela tse di nang le matlhagatlhaga a a leng kwa godimo. Ditsela tse di nang le diphatsa, diphako kgotsa mebile e e sa siamang di ka baka gowa le go gobala. Dikgato tsa tshireletso go netefatsa polokesego ya batho ba ba tsamayang ka maoto di netefatsa gore gore batho ba tsamaya mo mafelong a a sireletsegileng gape gore batho ba latele dipontsho tsa tsela le go kgabaganya mo mafelong a a kgethegileng.

Go na le mefuta e e farologaneng ya dikotsi tse di ka diragalang fa o le mo tseleng jaaka fa dikoloi tse pedi di thulana ka fa pele, se se ka felela ka dikotsi tse di masisi kgotsa fa koloi e wa ka ntla ya lebelo le le kwa godimo kgotsa maemo a tsela. Fa o kopana le kotsi mo loetong lo lo telele selo sa ntlha se o ka se dirang ke go netefatsa polokesego ya gago le ya ba bangwe ka go dirisa dipontsho tsa tshireletso jaaka dipone tsa kotsi kgotsa dipontsho tsa tsela.

Dibese tsa Intercape ka gonne di naya ditsela tse di atologileng, di fa tshireletso e e kwa godimo le tshimologo ya bosigo. Se se dirang gore ditlhomolege ke gonne di na le ditulo tse di phothulogileng, diphaposi le Wi-Fi e e golaganang.

Batho ga ba dirise dibaesekele go ya kwa ditirong ka gonne go na le mafelo a mantsi a a se nang ditsela tse di kgethegileng tsa baesekele. Se se ka oketsa dikotsi tsa matlhagatlhaga le dikotsi mo mebileng. Fa baesekele ya me e ka utswiwa nka letsetsa mapodisi kgotsa ka etela seteišene sa mapodisi go bega kgang eo.

Fa o dirisa Uber le Bolt o na le ditsala tsa gago, tlhotlhwa e e bontshitsweng mo go yona ke yona e e tshwanetseng go duelwa.

Mokgweetsi o o siameng wa bese o tshwanetse go nna le bokgoni jwa go tsamaisa bese ka polokesego, puisano e e siameng le boitshwaro jo bo molemo. Bakgweetsi ba dibese ba na le seabe se segolo mo go netefatseng gore maeto a batsamai a tsamaela sentle. Ba tshwanetse go netefatsa polokesego ka go latela melao ya tsela, ba tlhokomele maemo a matlhagatlhaga le go netefatsa gore batsamai ba sireletsegile.

Ditsela tse di ka dirisiwang di akaretsa go fa bapalami boiketlo, ditulo tse di siameng, sebaka se se lekaneng maoto le ditlamelwana tse di dirang gore bapalami ba ikutlwe ba iketle. Gape le ka bafa boitlosobodutu, difilimi, mmino, dibuka le dipapadi tse di dirisiwang mo sefofaneng go thusa bapalami go itlosa bodutu.

Ke ne ke ntse mo setilong se se monate, ke lebeletse kwa ntle ya ka fensetere ke akanya ka mafelo a mašwa a ke yang kwa go one. Leeto la me la sefofane nang le le monate ka gonne go ne go na le boitlosobodutu jo bo monate, dijo tse di monate le maemo a a dirileng gore ke ikutlwe ke iketlile.

A tlhomamisa a gore koloi e mo boemong jo bo siameng. Nka lekola mafura, mabidi, dipone le metšhini ya koloi pele ga loeto. Go netefatsa pabalesego ya batho ba ba tsayang leeto nka dirisa lepanta la pabalesego, gape nka emisa ka dinako tse di rileng. Go iketla ka dinako tse di rileng go thusa mokgweetsi go fokotsa mo .

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka ntlha ya mabaka a le mantsi, go akaretsa go rulaganya ditsela. Go netefatsa pabalesego ya bapalami le go laola ya matlhagatlhaga. Fa bese e ka nkema ka dinao nka leka go buisana le mokgweetsi, nka botsa mokgweetsi gore ke eng se se bakileng go ema ga bese kgotsa nka dirisa mekgwa e mengwe ya dipalangwa, fa go tlhokega nka dirisa dipalangwa tse dingwe tse di siametseng maemo a me.